Kgetlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane ne ke itumetse ebile ne ke fofela ko nageng ya Botswana.

Nna ke mong wa batho ba ba tshabang sefofane ka gonne dikotsi tsa teng ke tse e leng gore motho a ka se kgone go di efoga, mme ebile dikotsi thata motho, di ka feleletsa di tseile le botshelo jwa motho.

O tshwanetse pele gore a reke ticket eo e tla mo dumelang or eo e tla mo letlang gore a palame sefofane, mme ga fetsa go e reka o tshwanetse gore a ye ko boemelong difofaneng. Mo nageng ya rona e ka tswa e le ko O. R. Tambo, mme a fitlhe ka nako pele ga sefofane sa gage se tsamaya. Ga fitlha ko boemelong fofaneng o tshwanetse gore a tsamaise dithoto tsa gage di kgone go shebiwa, di sekasekiwe gore a ke dithoto tse di siameng.

Tsela eo dibese di dirisiwang ka teng mo toropong ya rona ke tsela e siameng, ebile batho ba bantsi ba kgona go dirisa bese ka ga ditlhwatlhwa tsa teng di le ko tlase.

Nako tse ding o fitlhela e le gore seo re se bitsang network e tla be e seyo ga o tshwanetse go reka karata eno e botlhale mme o feleletse o sa kgona go reka karata eo, o bo o feleletsa o sa tsamaya ka bese kgotsa o feleletse e le gore ga o ye ko o tshwanetse o ye teng ka gonne o sena karata eo, eno e botlhale.

Bakgweetsi ba dibese ba thusa badiri ka go fitlha ka nako ko ditirong tsa bone, mme gore o nne mokgweetsi o siameng wa bese o tshwanetse gore o kgweetse bese o le mo maikutlong a siameng le mmele wa gago o siame le tlhaloganyo ya gago e siame, o sa kgweetse bese o nole notagi kgotsa o gogile diritibatsi.

Badiri ba feleletsa ba fitlha morago ga nako e telele kwa ditirong tsa bone, ka gonne ba tlabe ba sokola dipalangwa, ba sena dipalangwa tseo di ba tsayang go ba isa ditirong.

Ke ka gonne dibese di tlabe di na le e farologaneng, e leng goreng tshwanetse e isiwe ko mafelong a farologaneng, ka dinako tse di farologaneng.

Lebaka le lengwe fela le o ke kile ke 'itlhela e le gore ke silwe ke bese ka lona, e ne e le ga ne ke tsogile thari, mme ka fitlha thari ko boemelong jwa dibese.

Ke ka gonne metse e meng e kgakala mme metse e mengwe e na le ditsela tse di sa siamang tseo e leng gore di tla feleletsa di dira gore bese e seka kgona go tsamaya kgotsa e senye mabili a dibese.

Koketso ya bone ya tlhwatlhwa ya leokwane e dira gore re feleletse re le baagi re patala tlhwatlhwa e ko godimo mo di teketeng tsa bone.

Nka e lekanya ka lesome ka gonne e dula e dira gore re fitlhe ka nako ko reyang teng, batho ba fitlhe ka nako ko ditirong tsa bone, bana ba dikolo ba fitlhe ka nako ko dikolong.

Nka utlwa botlhoko thata ka gonne ke itse gore tlhwatlhwa ya dibese ke e ko tlase mme nka rotloetsa batho gore ba simolole ba dirise dibese go boloka madi a bone, ka gonne tlhwatlhwa ya dibese ke e ko tlase go fitisa tlhwatlhwa ya dipalangwa tse dingwe.

Nnyaa ga se tsela e tlwaelegileng go tsamaya mo lefelong la ka le ke dulang mo go lone ka gonne lefelo le ke dulang mo go lone botsotsi bo ko godimo, batho ba tshwariwa poo, ba tseelwa megala ya bone, ba tseelwa le madi mme jaanong batho ga ba sa rata go tsamaya ka maoto.

Ke letshwao la diroboto, letshwao la go ga go bankanyiwa tsela, letshwao la dikoloi le letshwao le le bontshang gore batho ba tshwanetse ba tsamaye kae.

E ka nna dikotsi tsa go tshwariwa poo, batho ba tseelwa dithoto tsa bone mme seo se ka efogiwa fa maponesa a tla dula a le teng mo mebileng ya rona, ba tlhokometse batho ba ba tsamayang ka maoto.